Ha-ana, andivumi hayi, andivumelani nale ingxelo. Kaloku abantu abadlala ibhola ekhatywayo nabombhoxo okanye ielektronikhi kwindima yobuchwepheshe bangqalwa njengeembaleki. Hayi imbaleki yodwa nomdlali webhola owodwa, nomdlali wombhoxo uwodwa. Ngoku makuthethwa ngembaleki kuthethwa ngomntu obalekayo, mhlawumbe imarathoni. Ngoku ke andivumelani ke ngaloo ngxelo.

Ngokoluvo lwam imidlalo ye-electronic sport ibachaphazela ngokuba kaloku impilo yabo iza kuba iye ibe, iye ibe mnandi kuba kaloku bayazivocavoca kwaye babasezimpilweni ngobalamakhumsha kuthiwa healthy, baye babe sezempilweni, umntu angakhawulezi ngokuguga angabinawo namathambo, ufumanise uba ngutata wabantu ona-forty, kodwa usegazini nje, uyakwazi ukugijima abaleke imarathoni.

Mna ukuba bendingumdlali we-elektroniki gabulamakusha i-eSports umdlalo bendizowudlala mna nguloo weemoto umjarho wemoto. Yho! Umjarho weemoto kaloku wona uhleli phantsi uyaqhuba nje, ujarhise imoto nje qha. Kodwa ke ezinye ke bendingeke ndikwazi ukuzidlala kuba kaloku zona ziyasebenzisa uye udinwe, uye ubile kanti lena yona umjarho weemoto, haa, wona mnandi kuba uhleli phantsi uzigijimisela nje imoto.

Ewe, ndicinga uba ukuba ithathwe okwenyani kuba kaloku nabo yimidlalo leyo, yimidlalo kwaye igijimisa igazi kwaye iyabilisa yonke nje loo nto, yingakho ke kuthiwa ke masiwuthathe njengomdlalo.

Ndingatsho ndithi umntu makezoqala i-video game kwimidlalo yevidiyo makazazi ukuba uzokwazi ukumelana nexesha akwazi ukwenza izinto zakhe ngexesha kuba kaloku le midlalo yevidiyo iye ithathe lonke ixesha lakho kwaye ithatha nengqondo yakho awufuni kwenza nto engenye uye uye ufune ukuzibona udlale iividiyo, imidlalo yevidiyo kuphela okoko.

Hayi i-hobby imidlalo yokuzonwabisa akuyiyo eyabantu abazizityebi bodwa kuba kaloku wonke umntu jikelele unayo i-hobby umsebenzi wokuzonwabisa unayo kwaye ke kuxhomekeka kuwe uba wena uthanda eyiphi.

Mna umdlalo okanye umsebenzi wokuzonwabisa odinga imali and eninzi kunye nezixhobo ezizodwa endingathanda ukuwenza nakanjani yilaa mdlalo wevidiyo, ii-video games nguwo ke kuba kaloku wona udinga izixhobo kwaye udinga ube nemali wokuthenga.

Ewe, abantu kaloku abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba kaloku bayazonwabisa benza le nto abayifunayo ifunwa yintliziyo ngoko ke uye umphefumlo axole, avuye umntu azibone ekulungele ukwenza yonke into kwaye ke mawumphefumlo wakho mawusempilweni uxolile uye uphile ubomi obude kuba kaloku ayikho into ekukhathazayo.